Lokhu kutholwa kuye kwasusa ukugxila kwami ezinhlosweni zokuzalanisa okungokwesiko, kwagxila ekucabangeni impova yomoya njengento ebalulekile. Manje ngibeka equlwini ukulondoloza ukuhlukahluka kofuzo, ukuhlola amasu amasha okuzalanisa, nokuthuthukisa izinqubo ezisimeme ze-agroecology.

Isidingo samanzi emadolobheni sibhebhethekisa ukushoda kwamanzi ngokwandisa ukuncintisana ngezinsizakusebenza ezilinganiselwe ukucindezelelwa kwengqalasizinda, kanye nokubeka phambili izidingo zezimboni nezasekhaya ngaphezu kokusetshenziswa kwemvelo nokungcebeleka.

Abalimi bangaqinisekisa ukuphepha kanye nekhwalithi, ngokulandelela imikhuba emihle yezolimo, open bracket, ama-gaps, close bracket. Amasu afanele okufaka amathini nokuhlola, nokuhlola okuvamile.

Uvolo uzohlala uyinto yendwangu esimeme ephefumulayo futhi eshisayo, ezivumelanisa nezimo zokukhiqiza okusha, ukuxutshwa nokugcizelela ubungani bemvelo.

Izinzuzo ezihlanganisa ukuqeqeshwa, ukufinyelela emhlabeni, isikweletu, ubuchwepheshe, ukwesekwa kwemakethe, imifundaze, nokuqashelwa kwezinqubo zokusungula.

Impova yomoya ayisebenzi kahle kunezinambuzane, kodwa iphumelela kakhulu kunokupova kwamanzi. Izitshalo ezinempova yomoya zivame ukukhiqiza impova eningi, ziveze izingxenye zokuzala, futhi zikhula kahle ezindaweni ezivulekile ezinomoya ezihlukile ezitshalweni ezifakwe impova yezinambuzane, ngokuvamile ezinezimbali zokubukisa kanye nemivuzo yompe.

UMaNtuli anganciphisa ubungozi ngokwenza lokhu, one, ukushintsha kwezitshalo nokuhlukahluka. Two, ukuhlolwa komhlabathi nokuvundisa. Three, ukuhlelwa kokunisela. Four, ukulawulwa kwezinambuzane nezifo. Five, ukudala isikhwama sezimo eziphuthumayo zezehlakalo zesimo sezulu ezingalindelekile. Ukutshala ngesikhathi esifanele ngokuvamile ekuqaleni kwenkathi yemvula, nakho kungasiza.

Ukuhlanza nokulungisa izinkinga ezijwayelekile ze-hydroponic. One, qala i-PH, izinga lokushisa namazinga omsoco. Two, hlola ukuvuza ama-clog nokwehluleka kwe-pump. Three, hlola izitshalo ukuze uthole izimpawu zokushoda kwezakhi noma izifo. Four, lungisa izilungiselelo zesitimu kanye nemingcele, njengoba kudingeka. Five, yenza ukuhlanza nokunakekela njalo.

Yebo, ukufinyelela kubuchwepheshe obufana ne-AI kunganciphisa izidingo zabasebenzi kwezolimi, ngokwenza imisebenzi efana nokuqapha izitshalo, ukuchelela, nokuvuna, ukwandisa ukusebenza kahle kanye nokukhiqiza.

Ngingakhetha imifino enamaqabunga njenge-kale noma isipinashi. Anomsoco, ahlukahlukene, futhi anesidingo esikhulu. Ukuthenga ngokuqondile kumlimi wendawo kuqinisekisa ukusha, kusekela umnotho wendawo, futhi ukukhuthaze ezolimo ezisimeme.

Izinzuzo ze-hydroponic, ukusebenza kahle kwamanzi, isivuno esandayo, ukwehliswa kokusetshenziswa komhlaba, ukukhiqizwa konyaka wonke. Izinzuzo zokulima emadolobheni, imikhiqizo emisha, ukwehliswa kwezindleko zokuhamba, ukwanda kokuvikeleka kokudla, ukuxhumana komphakathi.

Ukwandisa uhlelo lwe-hydroponic, one, hlola ukusebenza kwamanje. Two, thola ukwanda kokukhiqiza. Three, cabangela isikhala, amanzi, amandla. Four, khetha indlela efanelekile ye-hydroponic. Five, dizayina uhlelo lokunisela olusebenza kahle kanye nezakhamzimba. Six, qinisekisa ukukhanya okwanele, umoya omncane, ukulawula isimo sezulu.

Abantu abaningi babhekana nezinselelo lapho befuya izinkukhu, okuhlanganisa one, ukuvikelwa kwezilwane ezizingelayo. Two, ukulawulwa kwezifo. Three, ukudla nokudla. Four, ukugcinwa kwehhoko nokuhlanza. Five, ukulawula umsindo nephunga. Six, imithethonqubo kanye nemikhawuko yendawo. Seven, isimo sezulu esibi kanye nokulawulwa kwesimo sezulu. Eight, ukulawula izinambuzane, open bracket, izibungu, izintwala, amagundwane, close bracket. Ukuhlela kahle ucwaningo nokunaka imininingwane kungasiza ekwehliseni lezi zinselele.

Izinzuzo zokudla okusemathinini, one, impilo yeshalofu ende. Two, elula. Three, kuqikiza kahle. Ububi, one, izakhamzimba eziphansi. Two, izilondolozi ezingeziwe. Three, umthelela kwezemvelo. Izinzuzo zomkhiqizo omusha, one, izakhi eziphezulu. Two, ukunambitheka okungcono nokuthungwa. Ububi, one, impilo yeshalofu enomkhawulo. Two, ukutholakala kwesizini. Three, izindleko eziphakeme.

Izingane zabasebenzi basemapulazini zibhekene, one, ukufinyelela okulinganiselwe kwezemfundo nokunakekelwa kwezempilo. Two, ukuchayeka kuzibulala izinambuzane namakhemikhali. Three, ukusebenza ngokomzimba esemncane. Four, ukuzihlukanisa kanye nokuxhumana okulinganiselwe komphakathi. Ukukhula kwabo kungenzeka kuhluke ngenxa yalokhu, one, indawo yokusebenza ehlukile. Two, ukuziphatha okuqinile komsebenzi. Three, ukuxhumana nemvelo kanye nezolimo. Four, izithiyo ezingaba khona zamasiko nezolimi.